Urhulumende ufanele alethe iimfundo zezolimo eenkolweni. Kuthi abanye babafundi bathathwe basiwe emasimini nanyana emaplasini wabalimi abasakhasako, ukuze abanye babalimi bakwazi uzakusizakala ngelwazi abafundi ebanalo mayelana nezolimo. Urhulumende uzokufanele alethe iinsetjenziswa thize ezizakufuneka ukuze ukulima kube yipumelelo. Ezinye zeensetjenziswa kubalwa hlangana neentregere, imbewu namanzi.

Abasebenzi bemaplasini kufuze babhadelwe ngelanga, babe nomrholo welanga.

Iinthelo ezifuna amanzi ukuze zikhule kuhle yitamati, yi-anyanisi, yikhabitjhi, yi-green pepper nesiphila.

Iinthelo ongazidla zingakaphekwa kufaka hlangana i-apula, ibhanana, iperegisi yipiyeri ne-orentji.

Iintjalo ziyafa ubunengi bazo ngebanga lokuthi zibethwa sinanja. Ezinye zeentjalo zibulawa kukuthi zithole amanzi amanengi lokha isinanja nasincibilikako.

Iimvande zemakhaya zidlala indima ekulu khulu okungangokuthi sikghona ukuthola imirorho, sikghona ukuthola iin-green pepper nanyana amarhruni khona eemvandeni zangekhaya ukuze sidle ukudla okusanda ukuvunwa nofana ukudla okunepilo okuvunwe khona ekhaya.

Ibhanana linombala otjheli nalivuthiweko, lokha nalingakavuthwa liba nombala ohlaza kotjani.

Ihlelo elingenziwa ukuze ilutjha lizibandakanye kwezelimo lihlelo elibizwa ngokuthi, asibuyele emasimini muntu omutjha. Lelo ihlelo lizokuthoma eenkolweni likhambe lize nemakhaya, ukuze boke abantu abatjha abaseenkolweni nabasekhaya bakwazi ukuba nalo ilwazi lokubaluleka nanyana bazi ukubaluleka kwezolimo epilweni zabo.

Iye ukubhorwa kwamanzi kuyinto ebalulekileko nenciphisa ukutlhayela kwamanzi emaplasini. Njengoba sisazi soke bona amaplasi amanengi awakghoni ukuqhubeka asebenze nanyana kulinywe kiwo ngebanga lokuthi awanamanzi kuhle, njengoba anganamanzi akazukwazi ukusebenza.

Abantu bangemaplasini bangemba amadamu ukuze bakwazi ukuthola amanzi wokuthelelela amasimu amakhulu, ukuze bangabanjwa sisomiso lokha nabangakghoniko ukubhora amanzi.

Amatjhuguluko wobujamo bezulu ngiwo omisa msinya amanzi asemadamini, ngebanga lokuthi ilanga litjhisa khulu begodu litjhise isikhathi eside okungangokuthi iintjalo azikghoni ukuthi zingayokudoselwa amanzi emadamini, lokho kubange ukuthi iintjalo zitjhe beziphele ngombana amanzi ayatjha emadamini awekho.

Abasebenzi bemaplasini akukafaneli bona basebenze ngamalanga wokuphumula ngombana kumalanga wokuphumula wabantu okutjho bona nabo babantu.

Urhulumende unawo amahlelo wokuthuthukisa zokulima ngombana ngesinye isikhathi unokubapha abantu abatjha abaseenkolweni imifundaze begodu uyabapha abalimi abasakhasako iintregere zokuthi bakghone ukulima begodu abanye abaphe iimbewu bekababhorele namanzi.

Ihlabathi elungele ukutjala noma emilisa kuhle iintjalo ezitjaliweko ngelimi lesiYeni ibizwa ngokobana yi-loamy soil.

Iinthelo ezihlanu ekwenziwa ngazo utjwala, amabele, amadribe, ipenapula, umrula nekhabe.

Abantu abatjha bangazibandakanya khulu kwezelimo nabangatlonyeliswa ngamakghonofundwa aneleko wezokulima.

Ivithamini etholakala elamuneni yivithamini A, ekungiyo erhelebha ukuthi indeni yomuntu iberege ngefanelo nanyana yenze izinto ngefanelo. Okhunye irhelebha isikhumba somuntu ukuthi sibe sihle.

Umuntu ongumma ufanele athome ukubandulelwa zolimo nasele aseminyakeni elitjhumi nesithandathu ukuya kwelitjhumi nobunane.

Umthelela omumbi obangelwa matjhuguluko wobujamo bezulu ebalimini awuthathelwa ehloko ezweneli ngombana abantu basaqhubeka basilaphaza ibhoduluko, abanye babo bayaqhubeka bayatjhisa nanyana kukuphi neendawo ezingakafanela ukutjhiswa ziyatjhiswa.

Ihabhula liqakathekile ngombana liphethe ivithamini C ekungiyo erhelebha ekulweni, erhelebha umzimba ekulweni namakhaza nemikhuhlani.

Ukulima hlanu komdzwela kungawuletha umehluko ebalimini abarhagalelwe sisomiso ngombana indawo enomdzwela ihlala imanzi. Okutjho bona iintjalo azizuwatlhoga amanzi, zizokuhlala zinamanzi kodwana ezinye zeentjalo zingabe zitjhe nokutjha ngombana ezinye iintjalo azifuni amanzi amanengi.

Iinthelo okateleleke bona uzipheke ngaphambi kobana uzidle, isiphila, amazambana, amabhontjisi, umgade nofana ithanga nomrorho.

Iinkolo emaplasini zazikhona kade, kwanje iinkolo sezingezabelweni azisekho ngemaplasini.

Ikiwi sithelo esinzotho ngebala ngaphandle, ngombala ngaphandle. Ngaphakathi sihlaza okotjani, sinento engathi ziintanga ezimnyama ngaphakathi. Khulukhulu simila endaweni ese-Switzerland siza or nanyana simila e-China.

Kufanele abomma baphiwe ithuba elinjengokuthi, imikhiqizo yabo kube ngiyo njengabalimi abasakhasako elethwa eenkolweni zabantwana ibe kukudla kwabentwana. Ukusukela lapho urhulumende kube nguye obabhadelako.

Iye kunomthelela omuhle emnothweni njengoba sazi bona kuneenarha ezinye ezingakghoni ukutjala ngebanga lobujamo bezulu obutjhentjhako ngamalanga nanyana obutjhugulukako ngamalanga. Okutjho bona ipuphu nanyana okhunye ukudla kufanele bakuthenge khona keyethu le inarha iSewula Afrika.

Umtjhiso orhageleko lo unomthelela omkhulu ngombana izulu alikho begodu lokho kubangela bona ubunengi beentjalo zitjhe nanyana zife ngebanga lokobana azikghoni ukuthola amanzi aneleko kodwana zithola ilanga ngokudluleleko, umtjhiso welanga lo ugcine utjhisa iintjalo. Lokho kubanga isomiso esikhulu ehlabathini neentjalweni.

Abafundi abanelwazi ngehlangothini lezelimo godu norhulumende naye, angakhuthaza khulu abomma ukuze bakwazi ukuthi bazibandakanye eendabeni zokulima ngombana kuyinto ebaluleke khulu leyo ukuthi omunye nomunye umuntu nofana umuntu wejasi nofana umuntu wengubo, azibandakanye eentweni zelimo.

Iperegisi sithelo esinembumbulu ngaphakathi begodu sidliwa singakaphekwa.

Isomiso kulokha nakutjhisa ilanga khulu begodu izulu lingani okubangela iintjalo ukuthi zife.

Abosomaplasi kufanele baqinisekise bona amadamu ayavaleka ngesikhathi nakutjhisa ilanga ukuze amanzi angatjhi ngemadamini, bawavale ngeemplastiki nanyana ngeenseyila ezikulu.

Lokha nakunjalo kufanele uzame ukwamukela begodu ufune irhelebho kabanye mhlamunye abalimisi nanyana abalimi.

Kungabangelwa kukobana lapha utjale khona, indawo otjale kiyo uberegise muphi umanyoro begodu iintjalo zakho ziphume njani, nanyana zithele njani. Lokho kwenza bona isitjalo sakho sibe sihle nofana siphume ngendlela engakafaneli, kubangela ukuthi bangazithengi iintjalo zakho.

Isiphila esimhlophe ngiso esithengwa khulu, ngombana kwenziwa ngaso ipuphu. Kusukela lapho esibomvu siyathengwa kodwana ingasi kangako, ngombana senza okukhulu naso kodwana ingasi kangako.

Ikoroyi sitjalo nanyana isivuno saso sifuna bona ube nemitjhini eminye yokuvuna. ISewula Afrika, ayikghoni ukuthi ingazitjalela ikoroyi yona ngobunengi, ngombana imitjhini yokuvuna basuke bayitlhoge bangabi nayo. Okutjho ukuthi lokho kubanga ukuthi ingavuneki ikoroyi.

Ipuphu yesiphila esibomvu ayisekho eentolo, nami kade ngayigcina.

Umuntu osathomako ukubhura, iinarha angarhwebelana nazo yi-Mozambique neZimbabwe, ekungizo esikhathini esinengi eziba netjhodo lepuphu.

Iye, kuliqiniso lelo ekalitjhoko, ngombana ikerege ye-ZCC yande nanyana abantu bakhona abathandaza khona, bande ngendaweni yangeLimpopo. Okutjho bona ikerege ekulu ye-ZCC ingeLimpopo.

Awa, nawubona bona uvelelwa mraro onjalo, mntwanakwethu zisize ukuthi ungayitjali ikoroyi, ngombana angeze wayivuna. Lapha eSewula Afrika, ayitjaleki kuhle ikoroyi.

Isiphila siletha amatjhuguluko amakhulu khulu emnothweni wenarha yekhethu le, ngombana isiphila ngiso esenza ipuphu efunekako kamanye amazwe. Ikakhulukazi elizweni lange-Mozambique neZimbabwe, ngizo iinarha engathi zidosa emhlweni.

Ngaphambi kobana uthengise isiphila sakho, kufanele usise lapha khona sizokututswa khona bona asikakahlangani nosotokolo nofana asikakahlangani nokhankhrosi. Ukwenzelela bona ngoba lezo ngezinye zeemili eziyingozi nazidliwa babantu.

Urhulumende uye aphisane ngembewu nanyana ngesinye iskhathi, ungazifumana lapha kuthengiswa khona imbewu endaweni esePitori, ebizwa ngokuthiwa yi-Plant forum. Kulapho khona kutholakala khona imbewu nemithi emincani, ukuze uzikhulisele yona. Okutjho ukuthi ungazithengela khona lapho, ukwazi ukuthi utjale.

Amahabhula ungawathola kenye indawo lapha ngendaweni yangeLimpopo. Okutjho ukuthi indawo yakhona bayibiza bona kuseemforweni nofana ungayithola nge-Groblersdal. Kulapho khona kutjalwa khona iinthelo ezinengi futhi begodu ezinemali.

Lokha umuntu nakadle isiphila usutha nti, nti, nti, nti. Indeni le ihlala isikhathi eside ingafuni okhunye ukudla, ngombana isiphila siyasuthisa begodu sinepilo.

Afumaneka lula khulu ama-avokhado ngekhethu, ngombana imithi yawo ikhona emizini eminengi yangekhethu.

Ngesinye isikhathi ufumana bona iinkunzi zakho, nofana ikunzi ekhona ngesibayeni efanele imithise iinkomo lezo ofana amakwiye lawo, kufanele uyihlole bona ayakaphakulwa na, leyo yinto yokuthoma. Yesibili uhlole bona ikomo yakho iyakwazi nanyana ihlatjiwe indektjheni, yokuthi ikghone ukumithisa na.

Kuliqiniso elimhlophe lelo, ngombana iinkomo lezi nange kwenzeka bona zikhula ziphile isikhathi eside, ezidlula iminyaka emibili ukuya kemine, inyama yakhona igcine ingasaba mnandi ofana iba yinyama yekomo edala, iyaqina. Lokha nawuyiphekako ifuna bona uyipheke isikhathi eside, okubanga ukuthi abantu bagcine bangasayithengi inyama yekomo edala.

Wu! ingaba yingozi ekulu khulu leyo, okungangokuthi abantu bangagula, abanye babo bagcine sele bakubophisa ngombana uthengisa inyama yekomo engakafaneli ukuthengiswa.

Ufanele uzame bona uzipha itswayi begodu uziphe umsuqwa weenkukhu.

Lokha nawuhlaba ikomo uyihlaba bese ungayeneki ibanga bona, lokho kubanga bona ikomo inyama yayo ibe namahlwili yenze ihlwili legazi. Kodwana lokha nawuhlaba ikomo, bese inyama yayo uyeneka, wenzela bona igazela likwazi ukuthuluka loke negade lisele. Lapho inyama yakhona izokuba mnandi begodu izokuhlafunyeka, beyinambitheke ngendlela emnandi.

Awa, inyama leyo ayizukuba nepilo, ngombana ayikakathululi igazi lela lekomo. Kufanele inyama lokha ukuze uyenze ibe mnandi, kufanele ithulule igazi nayiqeda ukuhlatjwa nanyana ihlatjwe isikhuwa, nanyana ihlatjwe isintu. Kufanele ithulule igazi, ngombana igazela lenza ikomo le, inyama yayo ingabi mnandi.

Awa, ukunambitheka kwekomo akuyi ngokuthi ihlatjwe ngubani kodwana kuya ngokuthi ikomo leyo yindala kangangani. Begodu lokha nabayihlabako baye bavumela ukuthi ithulule igazi na.

Iye, lokho kuyinto eqakathekileko khulu. Lokho kuzokusiza ekwazini bona unamajonghwana ayingakhi, unamakwiye ayingakhi, uneenkunzi ezingakhi. Ngaphandle kwalokho kuye kwenzeke ngesinye isikhathi iinkomo nazilwako zihlabane, ezinye zazo ngenca yokuthi zincani zisese zincani ngesimo somzimba nangeminyaka, kuzokubangela ukuthi ziphuke iimbambo bese ziyafa, zibulawe ngilezi ezikulu. So kuqakathekile khulu ukuthi uzehlukanise iinkomo lokha nawufuyileko.

KwaNdebele eMpumalanga, ngikho lapha khona bangazithenga khona iinkunzi zamabhramani.

Amathambo ungawathengisela abanye abantu abaye bathengise eendleleni, eduze nanyana emirholweni eduze nabantu abathengisa iimbhontjisi. Lokhu kuzobasiza ekuthenini abantu abathengisa iimbhontjisi nabathengisako, nabo bathengise amathambo, ngombana iimbhontjisi zimnandi nawuzipheke nanyana uzivange namathambo ofana uzivange nekhabitjhi.

Ukufuywa kwezimvu ezihlukahlukeneko kwenza bona ungakghoni ukwazi lokha izimvu zakho naziba nomraro ngento eziyidlako nanyana utjani ezibudlako zingabuphathi rerhe, okutjho bona ukufuya umhlobo munye wezimvu kurhelebha ekuthenini abafuyi bakghone ukubona lokha izimvu zabo nazinomraro.

Abanye babanikazi wamaplasi banalo ilwazi elaneleko ngobunikazi benarha.

Abahlali bendawo yekhethu bayakwazi ukonga begodu bayasazi isikhathi sesomiso yeke-ke, ngokunjalo bayebahlele bona nakungenzeka bona kufike isomiso, bakghone ukuthi ifuyo yabo nanyana iintjalo zabo zikghone ukuthi wondleke ngendlela efaneleko. Abanye babo benza amabhala, abanye babo baba namadamu khona la emaplasini wabo ekubarhelebha ekutheleleleni, ekubarhelebha nekusezeni iinkomo amanzi.

Kuyinto ebalulekileko nanyana ehle ukuthi umlimi lokha nakalimako abe azi bona isitjalo nanyana iintjalo ekazitjeleko lapho ziintjalo ezinjani, ezithanda amanzi khulu nanyana kuziintjalo ezingathandi amanzi khulu. Ngombana lokha umlimi nakangakwaziko ukuhlukanisa iintjalo lezo, uzokugcine atjala iintjalo ezingathandi amanzi ngesikhathi sezulu begodu atjale ezithanda amanzi ngesikhathi sesomiso.

Abalimi abahlukahlukeneko ngobulili nangombala abazuzi ngendlela efanako nanyana elinganako emnothweni welizwe leSewula Afrika okutjho bona lokhu kubangwa kukobana abanye babo abanazo iinsetjenziswa zokuthi bakghone ukuthi bathole isivuno esilingana nesabanye, lokho kubanga ukuthi bangatholi inzuzo efanako emnothweni welizwe.

Eenlarheni zabantu bekhethu nanyana abantu beSewula Afrika, iinlarha ngingabala hlangana samaphesente amatjhumi amabili, zinenyama yokwetjiwa ngombana abantu abaphethe iilarha bathenga inyama ebotsotsini nanyana ebantwini abebako, yeke-ke lokho kubanga ukuthi inyama ebaseenlarheni kube yinyama yokwetjiwa. Ngokutjho njalo ngizama ukuletha bona elinye inani lamaphesente leenlarha zenza into efaneleko nento esemthethweni, okutjho ukuthi inyama ethengiswa lapho. yinyama ererhe engakayetjiwa.

Inyama yekomo kufanele bona iphophiswe iingazi ngombana lokha nayingakaphophiswa iingazi ingagcina ibagulisa abantu ngombana iingazi zeenkomo ziba lihlwili lokha nazingakaphumi, yeke-ke lokho kwenza inyama ibeyimbi ngaphandle kokuthi ibeyimbi ngesinye isikhathi iyaridila nawuyiphekako ithatha isikhathi eside ukuvuthwa.

Utjwala besikhethu ubunamraro begodu ngobunye botjwala obunepilo ngaphandle kwalokho-ke, abantu kungenzeka bona basola abantu abenza utjwala besikhethu abasoli utjwala besikhethu, yeke-ke nakunjalo umuntu engenza abusela utjwala nengaba asola umuntu obenzileko.

Iinkukhu ngizo ezitholakala ngentengo ephasi lokha umuntu nakayozithenga ngobunengi. Okutjho bona umuntu uyakghona ukuthi athenge iinkukhu ezinengi bekakghone ukwenza imali eseleko nakakhipha imali yokuyokuthenga ezinye nanyana yokuyoku-stocker, okutjho lokho bona nakungenzeka bona umuntu athengise inciliba, abantu angeze bayithenga ngombana abakayijayeli ngaphandle kokobana abakayijwayeli abanye babo angeze bayithenga bazokuthi uyaloya.

Inyama yekukhu iyabiza ngombana iindawo ezithengisa inyama yekukhu nabantu abathengisa inyama yekukhu abazitholi endaweni efanako, nje-ke ngokutjho njalo ngizama ukuletha umqondo othi kungenzeka bona ikukhu oyithengileko wayozihlabela yona inenani eliphasi kunekukhu oyithola sele ihlatjiwe sele ifakwe negama okutjho bona lokha nabathengisako abathengisaba bathengisa ngendlela ehlukileko. Omunye kufanele athengise igama athengise nenyama omunye uthengise ikukhu iyodwa akanagama akanandawo yeke-ke angeke zifane iintwezo.

Abantu abatjha bangazikhuthalela zokulima nange urhulumende nakangabasekela ngeemali neensetjenziswa ngombana abantu abatjha inengi labo sele babonile bona akuphileki ngaphandle kwezokulima nanyana abantu abatjha inengi labo sele babuya eenkolweni zamabanga aphezulu ngokutjho njalo abawuthola umsebenzi nababuyokufunda. Yeke-ke, indlela yokuziphilisa sekungiyo yona leyo ekhona nanyana eseduze ekuyini, ekukulima, yeke-ke babethwa kukuthi abanazo iinsetjenziswa nanyana imali yokuthoma ukulima.

Ukufuya iinkomo neembuzi kuyindlela abantu bemakhaya abaziphilsa ngayo okutjho bona kuyabasiza lokho ekhabo Dzubhana banomnyanya baye beze kwethu bazikubawa bona sibathengisele imbuzi. Leso sibonelo engisenzako ekuthenini ukufuya iimbuzi emakhaya nanyana ukufuya iinkomo emakhaya kwenza bona nathi esifuyileko sikghone ukuphila, nalaba abangakafuyi abazokuthenga kithi bakghone ukuphila ngombana nasibathengiselako sithengiselana ngokwazani okutjho ukuthi intengo ayibi phezulu kangako nanyana ikhona ayibi phezulu kangako.

Iindawo zemakhaya azinawo nanyana azinaantolo ekungizo iintolo zeenlwane nanyana iintolo ezithengisa iinhlahla zeenlwane nanyana zefuyo, okubangela ukuthi abantu abanengi batlhage nanyana batlhoge lapha bangathenga khona iinhlahla zefuyo. Kodwana lokha nawumuntu ofuyileko, kufanele ukuthi uhlale unazo iinhlahla ezinye zazo kuyenzeka bona zidlulelwa sikhathi, kufanele uzazi bona lesi sidlulelwe sikhathi lesi asakadlulelwa sikhathi uhlale unazo uhlale uzazi ngombana ufuyile.